Ee, go tshameka motshameko wa kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki, go ntsha bodutu e le tota ka gonne o tla bo o tsaya kgaisano le yone khomputara kgotsa mogala wa gago. Seo se dira gore ko kgaogane le tse dintsi mme o tswelele ka go ithuta tse di dintsi ka motshameko, ka go dirisa yone kgaisano kgotsa seileketeroniki.

Ee, go nna teng ga metshameko ya megala go fokotsa go tshameka metshameko ka namana. Gonne bana kgotsa rona bagolo, re tla be re itshwareletse ka mogala ka nako tsotlhe, seo se dira gore re nne mo matlong re sa kopane ke go itshameka ka namana. Kana go tshameka ka namana go a ikatisa le gore kgolo kgotsa mesifa e se nnele ruri, e kgona go bereka sentle.

Motshameko o mošwa o o ka o tshamekang ke motshameko wa Ludo. Motshameko o o a itumedisa, mme o na le kgaisano e e tseneletseng ebile o ka itumelela go tshameka le ba lelapa, kgotsa le nna ba le barataro, ga o fitlhela o mongwe mo gare ga bokoso e e leng gore gongwe o biditse dinomoro e fitlhelang moo, o boela morago motshameko o o ka itumela tota.

Bogologolo go ne go berekisiwa diketo, skipping le tse dingwe. Empa gompieno kgotsa mo nakong ya gompieno, diketo tseo kgotsa yona merabaraba e tlile ka sethekenoloji. E farologane ebile e a itumedisa go e tshameka o le mongwe le ba lelapa, kgotsa mo lapeng. Mme bogologolo kgotsa nako e e fetileng e ne le e tshameka le ditsala, jaanong metshameko e e tumile thata e e tshamekiwang gompieno ke yone .

Ke rata motshameko wa seileketeroniki ya mogala e le wa Ludo, e kgona go mpha nako le ba lelapa la ka. Re e tshameka re le bane, mme o fitlhelang o mongwe mo polekeng kgotsa mo phatlhaneng e leng gore o ne o biditse dinomoro, o a fitlhela o mongwe e mo busetsa morago. Seo se dira gore o nne le nako le ba lelapa la gago, ebile le itumelele metshameko eo go e dirisa e le ya seileketoroniki ya mogala.

Go a tlhokega gore o nne le mogala, mme ga o na le data o ka download-a metshameko e e farologaneng, e o ka e tshamekang mo go yone inthanete. Metshameko e e tumileng go ya ka motho gore o rata eng, ke Ludo, motshameko wa snooker, motshameko wa bolo ya maoto, kgotsa yone metshameko ya go ikatisa ya dikoloi kgotsa tsona dikuta.

Motshameko wa inthanete o ka feleletsa e le gore methapo ya matlho ga e dire sentle. Ka gonne o lebeletse o sa khutse mme le go nna fela o sa tsamaye-tsamaye, e go golofatsa mesifa ya maoto, motshameko o a mmamoratwa wa me ke Ludo.

Metshameko ya inthanete e ka se dire ga o sena data, mabaka ke gore mong wa go dira metshameko le ene tshwanetse a thole morokotso. Ke ka moo gangwe le gantsi metshameko ya internet-e e tlhoka o dirise data. Mme nna ke rata metshameko ke e download-a, ke be ke e tshameka morago ntle le internet-e.